Phitlhelelo ya dikokelelo le bontsi ba ditleliniki.

Ditebelelo tsa setso tse di amanang le tlhokomelo ya bogodi gantsi di gatelela boikarabelo jwa lelapa, tlotlo le go ikaega ka ba bangwe.

Ka go tlhotlheletsa ka mo merafe e lebang bagolo ba ba godileng ka teng go ama dikarolo tsa bona maikarabelo le tshegetso e ba e amogelang tse di simololang ka go gatelela tlotlo le tlhokomelo setso se dira jaaka e ka yona batsofe le tlhokomelo ya bagodi le le jang

Malapa le baagi ba botlhokwa thata mo tlhokomelong ya bagodi ba ba tshegetsa mo maikutlong, mo molaong le mo dilong tse di mosola gantsi lelapa ke lone le le tlhokomelang batho ka tlhamalalo, le ba thusa ka tlhamalalo ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi le go ikutlwa ba le karolo ya lelapa mo ditsong tse di kopanyang batho tse di jaaka tse di leng mo dikarolong tse dintsi tsa Asia le Africa go na le ngwao e e nonofileng ya go obamela mo bana ba ba godileng ba solofelwang go nna le batswadi ba bone ba ba tsofetseng le go ba tlhokomela.

Tlhokomelo ya baagi tlhokomelo ya kwa gae dipalangwa tse di etseditsweng batsofe le tshegetso ya batlhokomedi.

Medicare kalafi eo e leng tleliniki ya batsofe tlhokomelo ya kalafi thuso ka ditiro tsa botshelo jwa letsatsi le letsatsi le mananeo a loago a le boitlosa bodutu.

Tsamaiso ga jaana ya puso ya tlhokomelo ya batsofe e lebane le dikgwetlho tsa go netefatsa boleng diphitlhelelo le tlhwatlhwa e e kwa tlase ya batho ba ba godileng ba Australia go e tokafatsa go tlhokega gore tlhamo mogopolo mo go oketseng matlole go nonotsha maemo a boleng katiso e e tokafaditsweng ya badiri le go tlhopha bareki.

Di-pension-e tsa puso tsa tlhokomelo ya batsofe di ama thata boleng jwa botshelo jwa bagodi ka go tlamela ka tshireletso ya matlole go tokafatsa ditlamorago tsa boitekanelo le go tokafatsa go tsaya karolo mo laolong di phenšene tseno di ka fokotsa lehuma tsa tokafatsa phitlhelelo ya tlhokomelo ya boitekanelo le go maatlafatsa bagolo ba ba godileng go nna le botshelo jo jo bo matlhagatlhaga le bo bo kgotsofatsang.

Pension-e ya puso ya tlhokomelo ya batsofe e ka fokotsa thata morwalo wa matlole mo lelapeng le mo batlhokomeding seno ke ka gonne pension-e dira gore motho yo o godileng a nne le lotseno le le tlhamaletseng lo lo ka dirisetswang go duelela ditshenyehelo tsa letsatsi le letsatsi tsa go tshela tsa kalafi le ditshenyegelo tse dingwe tse di amanang le tlhokomelo.

Pension ya puso ya tlhokomelo ya batsofe e ka fokotsa thata morwalo wa matlole mo lelapeng le mo batlhokomeding seno ke ka gonne pension-e dira gore motho yo o godileng a nne le letseno le le tlhamaletseng lo lo ka dirisetswang go duelela ditshenyegelo tsa letsatsi le letsatsi tsa go tshela tsa kalafi le ditshenyegelo tse dingwe tse di amanang le tlhokomelo ya motsofe.

Mo Aforika Borwa dingwaga tse di tlwaelegileng tsa go rola tiro le dingwaga tse ka tsona dipoelo tsa pension-e di amogelwa ka tlwaelo ka dingwaga di le sixty go ka direga gore motlha ono o ne wa tlhophiwa ka ntlha ya mabaka a a farologaneng a hisetori leago le ikonomi tlhopho ya dingwaga di le sixty jaaka dingwaga tsa go rola tiro mo Aforika Borwa e bontsha motswako wa ditiragalo tsa hisetori maikarabelo le dintlha tse di mosola ka ga mmaraka wa badiri le itekanelo ya matlole ya baagi ba ba godileng.

Tseno di akaretsa go atolosa ditirelo tsa dipalangwa go oketsa mananeo a thuso ya madi le go dirisa Telehealth go tlamela ka ditherisano tse di kgakala.

Ba ka dirisa dipalangwa tsa baagi le tsa baithaopi ba ka dirisa ditirelo tsa dibese tse dinnyane kgotsa dibese tse dinnyane mme ba tlhame mananeo a bakgweetsi ba baithaopi.

Ditheo tsa boitekanelo le ditirelo di gaufi thata mme ga ke tlhoke go tsamaya kgakala go fitlha koo re bona thuso ka malwetsi otlhe a a sa tlhokeng go robadiwa kwa bookelong.

Phitlhelelo ya mekhukhu ya ditleliniki tsa puso tse di tsamayang e botlhokwa thata go netefatsa phitlhelelo e e lekanang ya tlhokomelo ya boitekanelo bo segologolo mo baaging ba ba mo kotsing ditleliniki tse di tsamayang di ka tswala phatlha eno ka go tlamela ka ditirelo tsa botlhokwa tsa kalafi ka tlhamalalo go baagi bano go tokafatsa ditlamorago tsa boitekanelo le go fokotsa go tlhoka tekaneko ya boitekanelo.